Va fanele ku sendela lava va nga le kaya swinepe swa movha leyi taka na number plate.

I ta leswaku a va wisi loko va ri karhi va dirayivha leswi endlaka leswaku va karhala.

Switandzhaku swa kona i ku va va nga koti ku pfuniwa loko se va ri va kume tinghozi emagondzweni.

Leswi u faneleke u ta na swona i mati na mali yo va leswaku i kota ku tlela eti mortel leti nga le mapatwini u ta kota ku wisela kona.

U nga tshama u hlayisekile hikuva u nga hlamuli munhu hikuva a wu tivi munhu naswona a wu swi tivi leswaku va hanyisa njhani se u fanele u famba u langute ndlela ya wena u ri wexe.

Hikuva swi va swi khomile ma ti ti ti tinhundzu letikulu swinene.

Va nga endla leswaku loko va ri karhi va famba endleleni va nga dyi ngopfu naswona ku vekeriwa dust bin exikarhi ka bazi.

Yi nga endla leswaku tibangi ti va ti ri na loan ya swichudeni na tona ta dyondzo yo chayela swihahampfhuka.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva va onhela van'wana swilo swa vona.

Leswaku tindlela letiya ta tirha naswona ti tirha swa nkoka switimela swin'wana swi nga va swi karhi swi va na ma na tinhundzu leti ti faneleke ku ti chicha kusuka eka ndhawu yin'wana ku ya eka yin'wani.

Ndzi nga va vuyerisa hikuva va ta kuma mintirho yo hambanahambana eka rivala lerintshwa ra xihahampfhuka.

Xi va khumba hikuva va ri karhi va durheliwa loko va ri karhi va famba hikuva va famba mimpfhuka yo leha leyi lavaka leswaku va chela mafurha.

Ku nga hungutiwa ntsengo wa wa mathekisi kumbexani va tirhisana hinkwavo.

A ndzi ta vutisa leswaku a va hluphi ka na leswaku u titwa njhani ku va a ri karhi a rheyila vanhu naswona u endla njhani leswaku vanhu vakhandziyi va va hlayisekile hi nkarhi hinkwawo.

I ku va va tikuma va va titwa va nga hlayisekangi eka eka vutleketli bya mani na mani.

A ndzi ta ya eKwa-Zulu Natal hikuva hi kona laha ndzi tsakelaka ku ya kona hi mbilu ya mina hinkwayo.

Wu va fa wu fanele ku va control leswaku va rheyilisa njhani mathekisi.

Va hakelela ku va vanhu va mfumo va kuma mali ya muholo kwalaya na loko munhu a va eka nghozi loko a tlumbiwile a ta kuma mali yo n'wi hlayisa.

Hinkwavo a va fanele va yehliseriwa nxavo eka swakudya hikuva na vona lavo tirha swa va tsandza.

I ra intercape hikuva ri hlayisekile swinene naswona ti seat ta vona u tikuma u tshamile kahle.

Vachayeri van'wani va ha swi endla hikuva swi endla leswaku va kuma mali yo tala hi nkarhi wun'we naswona swi nga va swi vangela nghozi hikuva va swi endla.

U fanele a ti kombisa kahle eka vanhu a tlhela a tsala tinomboro ethekisini ya yena.

U nga ti endla leswaku u languteka kahle evanhwini vanhu va ku tiva u ri munhu wa kahle.

Ndzi nga tsakela leswaku ndzi nga tsakela ku miyela hikuva a ndzi swi rhandzi ku vulavurisiwa naswona yena a u fane a nga vulavurisiwi a ta kota ku focus egondzweni.

I va nkoka ku va va kota ku hlanganisa vanhu lava endzelaka naswona i vanhu lava va endlaka leswaku vaendzi va tikuma va hlayisekile.

A ndzi ta ya eKwa-Zulu Natal because ndhawu i ndhawu ya kahle swinene naswona ndzi lava ku ya hi mbilu ya mina hinkwayo.

Tindlela leti tolovelekaka hi le ta kahle to famba kahle ku fana na mathekisi.

I ku va swi kuma magondzo ya va ya onhakile leswi endlaka leswaku va nga koti ku hundzela emahlweni.

Yi na ntshikelelo wukulu swinene hikuva vanhu va tikuma va ri karhi va tirhisa bolt swinene ku tlula va mathekisi.

Ina ku na lava va nga landzeleriki milawu yo va va kuma vachayeri va ri va karhi va hlayisekile.

Milawu leyi ndzi nga dzhikaka ka yona ya leswaku egondzweni a ku tsutsumiwi u fanele a famba kahle.

Va tsakela mabazi ya xiyimo xa le henhla hikuva hi wona lawa ya nga kahle naswona yi ya va tshamisa kahle.

Ku nga endla leswaku hi swi lulamisa hikuva report-a eka vanhu lava va own-aka Bolt.

A ndzi ta fowunela vanhu lava ndzi va tiva kumbe ndzi yimisa timovha leswaku ti kota ku ndzi pfuna.

Nkoka wa kona wa leswaku va ta swi tiva leswaku u wela eka tiko rihi naswona swi endla leswaku va nga va ku khomi.

Yi ndzi khoma kahle hikuva mali liya a yi tirhisiwi swo huma endleleni yi tirhisa yi tirhisiwa ku hakela vatirhi va laha Afrika-Dzonga.

Ndzi nga hlawula bazi ra xiyimo xa le henhla hikuva hi rona leri ndzi nga ta va ndzi ri kahle ka rona ndzi tshama kahle naswona ndzi fika ndzi nga karhalangi kwala ndzi yaka kona.

Leswaku vanhu va ta kota ku wisa hikuva loko va famba va nga ri ku wiseni swi ta ndla leswaku va vanga tinghozi emagondzweni.

Swi cince hi ku va swi ri eka tindhawu to tala muganga wun'wana na wun'wana wu na tona.

U fanele a rhanga a langutisisa leswaku u ta yi kuma kwihi naswona u ta yi kuma njhani naswona ya munhu wa kahle naswona yi le nawini na ku a yi yiviwanga xana.

Ina ndza pfumela na rona vonelo leri hikuva va nga lava va vabyaka ngopfu va nga vabyisa lava vo ka va nga vabyi ngopfu.

A ndzi ta ndla leswaku ndzi tumbela laha va nga ta va vanhu lava va nga kombetela vatirhi hi swibamu ndzi ta kota ku foyinela mpfuno wo na maphorisa leswaku ya ta ya ta hi pfuna.

Leswaku vanhu va ta kota ku fika va yima kona va wisa.

I ku va va va tshamiseka va tlhela va nga hluphi dirayivha la a dirayivhaka.

Ndzi vona yi nga ri mhaka ya kahle hikuva yi nga endla leswaku vanhu lava tirhisaka switimela va va ekhombyeni swinene.

Vubihi bya kona i bya ku va a nga ha koti ku vona patu leswi nga ta ndla leswaku a tikuma a ri ekhombyeni.

Ma kahle hi ku vanhu va kota ku .

Va ri va kota .

I ndhawu yo eka yona swilo leswa kahle loko va ri .

Leswi a swi lavaka i VISA na maphepha yo chayela.

Ndzi kombela leswaku vanhu va nyikiwa ti-wheelchair hikuva va va hlupheka loko va famba e milenge.

Ndzi nga va navetisa leswaku emugangeni wa hina ku na mati na ndhawu yo tlangela ya vana na leswaku ku basile.

Ndzi nga lava leswaku swi ngeteriwa hikuva vanhu va ta hlupheka va ta swi nga ndla na leswaku vanhu va lova va ri karhi va ri ku laveni ka swo famba ku ya xibedhlele.

A ndzi ta swi khoma kahle ndzi va tivisa na leswaku na mina ndzi munhu naswona ndzi karhele.

Eka vanhu lava va khandziyaka mabazi laha va tekaka mali va yi tatisa eka khadi leswaku va ta hamba va tirhisa rona loko va famba hi bazi.

Va nga tivekela hi voxe laha yi tshamaka kona va tlhela va va cheka leswaku yi tshamile kahle xana.

Swivangelo swa kona i mimoya leyi baka swinene.

E-e, ndzi vona swi nga ri kahle hikuva van'wani a va koti ku yi humesa.

Ku fanele ku thoriwa vatirhi lavakulu leswaku va ta kota ku va hlayisa, hikuva vona va swi kota ku hlayisa vana.

Ndzi nga ya emaphoriseni ndzi fika ndzi pfula case leswaku ndzi yiveriwe xikanyakanya. Ndzi va komba na leswaku a xi endlise njhani.

U tihlayisa hi ku va u fambela eka sayiti leri u vonaka timovha leswi ti tisaka swona.

Ndzi nga hlawula Intercape hikuva yi kahle naswona ya yi tshameka kahle

Ndzi nga n'wi byela leswaku a tiyisisa leswaku bazi i mali muni, naswona a tlhela a n'wi endlela khadi leri nga ta tirhisa hi yena. A n'wi hoxela mali kona leswaku a ta tirhisa a ta kota ku tirhisa rona.

U ya eka inthanete u fika u search-a laha mathikithi ya xavisiwaka kona ku fana na Computicket. Ivi u tlhava laha va vulaka leswaku i thikithi ra bazi, naswona u hlawula leri u lavaka rona. Swi ta ku yisa laha u faneleke u hakela, u hakela va ku nyika thikithi hi foni.

Ina, swi hlayisekile hikuva egondzweni ku va ku nga ri na timovha to tala, leswi endlaka leswaku bazi ri famba kahle.

Ndzi nga yi hlula hi ku tshama ndzi karhi ndzi vuyisa ndzi wisisa na vachayeri.

Byi nga tiyisisa hi hi ku byela vanhu leswaku va tshika ku speed-a.

Ku nga laviwa ma security lama ma nga ta kota ku languta mabazi.

Bazi ra Luxury coach ri kahle naswona makhomelo ya kona ya kahle swinene.

Ndzi nga tirhisa Intercape hikuva hi yona ya kahle naswona yi endla leswaku munhu a va a tshama kahle.

Ndzi titwe ndzi hele matimba hikuva a ndzi nga swi ehleketelelangi leswaku swi nga ndzi humelela siku ra kan'we.

Ndzi vona swi nga ri mhaka ya kahle hikuva swi endla leswaku ku nga vi ku hlayisekile.

E-e, hikuva mali ya mudende leyi va yi kumaka a yi lo tala swinene.

Milawu ya kona ya leswaku u nga vi na nhundzu yo tala. Naswona yi kahle hikuva swi nga endla leswaku bazi ri va ri tele hi swilo.

Va endlela leswaku va ta kota ku kuma mali yo tala.

Ndzi nga va hlamusela leswaku va nga n'wi kuma hi number plate leyi yi nga le ka movha ya yena.

Vatirhi van'wana va mathekisi va teketela vanhu vo tala emagondzweni va ri karhi va swi vona leswaku yi tele thekisi. Naswona ndzi vona swi nga ri kahle hikuva swi nga hi nghenisa ekhombyeni.

E-e, ndzi vona yi nga ri mhaka ya kahle hikuva va fanele va chicha ntsengo loko na ntsengo wa petirolo wu chichiwile.

Mimovha leyitsongo yi tala ku hlangana na tinghozi lomu magondzweni hikuva va chayela hi rivilo ri kulu.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ndzi fanele ndzi yisa kokwana exibedhlele hikuva va le khombyeni va nga tikuma va lovile.

Ku fambafamba ka mimovha swi ta hi vuyerisa hi ku va hi karhi hi endla mali.

Ku na nkingha leyi nga kona. Laha u pakaka kona hi laha mina ndzi fanele ndzi paka kona hikuva vito ra mina ri funghiwile kona. Naswona a ndzi kombela leswo leswaku u ya paka laha wena va nga ku funengela kona vito ra wena, hikuva swi endla leswaku mina ni nga vi na laha ndzi pakaka kona

Ndzi nga teka xikombelo xa mufambisi wa mina hikuva swi ta endla leswaku ntirho wa mina wu hlayiseka.